Mina ni nga seketela ku vanhu va tirhisa data. Data u fambafamba na yona hinkwako lomu u yaka kona, kambe loko swi ta ka Wi-Fi ti-Wi-Fi to tala ti va ti siyiwasiyiwe emimitini. Hileswaku ti fika ti install-riwa, xilo loko xi install-riwa a wu swi koti ku famba na xona. Kambe loko ku ri data kun'wana na kun'wana loko u yi chela ka SIM card u famba na yona efonini. U ya dorobeni, u ya kwihikwihi, u va u ri na data ya wena.

Ku va hi papalata ku durheriwa hi data, xilo lexi hi xi vonaka tikhampani khampani leto tala leto ta ti-SIM card leti ta hina sukaka vo MTN, Vodacom, Cell C, ti-Telkom ti dzumba kha ti hi nyika ti-promotion. Se loko ho va hi ri vanhu hi kuma hi endla hi landzelela, hi nghenelela ka ti-promotion leti ti nga kona, swi nga endla leswaku hi vevukeriwa hi ku va hi xava data.

Eka ku xava ka data hi xitalo ni vona nga ku tikhampani to tala ti va ti kha ti endla promotion kumbe leswi nga ta ku i ku tshikisa, ti humesa tiphesente to karhi leswaku data yo karhi hi ta tshikisa hi ntsengo wa so. So loko ko va ku ri ke ni hina vanhu hi tirhisaka ti-SIM card hi teto ta ku hambanahambana kumbe ti-product to karhi ta ti-SIM card, ho fanele ku va hi nghenelela, hi landzelela hi ku hetiseka ka ku nghenelela ti-competition leti ti nga ta ve ti ri kona. Kumbe ti-promo leswaku hi kota ku xava data hi ntsengo wa le hansi. So leswi swi ndzumba swi ri kona ka tikhampani hinkwato leti ti nga ti xavisaka data.

Vunene bya loko u ri xichudeni u xava data hi ntalo, i ku u va u nga pimelekangi ku va u lava ku loko ku ri ke ni u ta nghena ka ti-Google u lava vuxokoxoko bya swo karhi ku ya hi leswi swi ku lavaka ka tidyondzo ta wena. So kambe byibihi bya kona byin'wana lebyi byi nga kona hi loko munhu a xava data hi xitalo ku hetelela ku fika siku leri va nge ya expire-ra, se problem yi va yi ri kwalano hi nkarhi lowo tala.

Netiweke leyi antswaka ku va ndzi xava data, mina ni vona ku ri ya Cell C. Ende ku va ni vula so i ku Cell C laha ni tshamaka kona yi khoma leriya ro like a ni vi na problem a ni vi na nkingha loko swi ta ka ku leswi ni swi pfulapfulaka fonini ya mina. Yi khoma fast, yi famba hi xihatla so ni kota ku hatla ni kuma leswi ni swi lavaka.

Tanihi loko ni vurile leswaku netiweke leyi ni yi tirhisaka ndzi tirhisa netiweke ya Cell C. Cell C ni xava ti-gig-i to karhi loko n'hweti yi hela. I ku ti-gig-i leti ni ti xavaka hi tona ti kotaka ku ni hetisa n'hweti hinkwayo, se ni va ni nga ri na problem-e ya la ku ni nga ta ku ni ta xava ti-gig-i ni swi tiva ku ti ta hela a xikarhi ka n'hweti. Se teti ti va ti loko ti va ti enerile, loko n'hweti yi hela ni kuma na leswaku na mina ti hela na n'hweti. So thats why ni twisisa yona. Lexin'wani na netiweke ya kona yi khoma hi xiyimo xa le henhla.

Data leyi ni yi xavaku ni nge vuli ku yi na ntikelo hikuva loko ni langutisile yi famba fast. Loko va ku data yi famba hi xihatla, swi vula leswaku network ya kona yi va yi khomile lexi nga na ntikelo i network. Leswaku loko ni lava ku endla xin'wana na xin'wana lexi ni xi endlaka, a yi ze yi hlwela, a yi buffer-ri leswi va swi vitaka hi xilungu, yi salela ndzhaku yi tshama yi ri fast. Se loko data yi va fast, ku tirhiseka kumbe ku tiya ka netiweke swi endla ku leswaku na yona data yi famba fast kumbe hi ku hatlisa.

Loko swi ta ka nchumu lowu vitaniwaka AI, artificial intelligence ku ta hi pfuna ka swiyenge swo tala laha evuton'wini. Ku sukela exikolweni laha hi nga ta kota ku endla ti-task leti hi nga ta swi tiva leswaku ti ta hi pfuna ku improve-a, or ku antswisa tidyondzo ta hina. Xin'wana laha hi nga ta pfuneka kona hi le swibedhlele, hi ta kota ku kota ku kuma mavabyi mo karhi lama ma nga ta lava thekinoloji, laha hi nga ta tlhela yi kota ku kuma na vutshunguri bya le henhla. Hi kota ku endla ti va ri leswi vitaniwaka mimirhi. A ti-transport kona lomu magondzweni na kona hi ta pfuneka ngopfu.

Loko swi ta ka nchumu wo karhi lowu vitaniwaka AI, i nchumu lowu nga ta antswisa vutomi bya hina laha misaveni. ku sukela lomu xikolweni, loko ho va hi kha hi tirhisa AI hi laha hi nga ta kuma swi-strategy swo tala kumbe mavonelo ya le mahlweni ya ku kota ku antswisa tidyondzo na ku yi kuma ti-results leti ti tengeke hi mikarhi loyi hinkwayo. Xin'wanyana loko yi kha yi tirhisiwa lomu swibedhlele hi ta kota ku kuma mavabyi lama ma nga tumbela, hi ku tirhisa thekinoloji leyi ya AI. Hi ta kota ku kuma leswi fanaka na mimirhi leyi tshungulaka vuvabyi lebyi byi nga tumbela kumbe mimirhi leyi yi nga se za yi tumbuluxiwa ku yi va kona. Se swi ta hi pfuna ngopfu. Na loko hi kha hi ta ka ti-business kumbe ka ka mabindzu ma hina, hi ta kota ku endla ti-task leti ti nga ta endla leswaku hi va na profit ya le henhla hi minkarhi hinkwayo. Se xilo lexi va nge AI artificial intelligence, xi ta va xi kha xi tisa ku cinca hi ndlela yaleyo laha misaveni.

Mimpimanyeto leyi ni vonaka hi faneleke hi yi nghenisa ka artificial intelligence, i ku va hi kota ku endla ti rhovoto. Rhovoto leti ti nga ta kota ku hi rindzela tiko ra hina, hi kota ku vona leswaku hi kwihi ndhawu leyi ku nga ku humeleleni ka vugevenga kona, hi kota ku vona ku i vo mani vanhu lava va nga ku endleni ka vugevenga byebyo. Se leswiwani ni twa ingaku swi nga kota ku hunguta vugevenga lebyi hi nga na byona laha tikweni. Tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ri langutana na vugevenga bya xiyimo xa le henhla, se loko ni swi langutisa leswiwani loko wo kota ku nghenisa ti-features kumbe swipimanyeto swo fana na ku va hi ri na thekinoloji leyi kotaka ku hi vonela, kumbexani lomu ku humelelaku ngopfu tinghozi, ku fana na ti-hijacking laha ku dlayiwaka vanhu, laha ku khomiwaka minkunzi, ni vona ingaku swi nga hi swi nga hi olovela sweswo.

Hi leswi ni swi twisisaka xiswona, loko hi vulavula hi artificial intelligence, i thekinoloji leyi yi nga endliwa hi munhu. So thekinoloji yaleyo yi kotaka ku endliwa hi munhu, i thekinoloji leyi faneleke ku evuton'wini hi fanele hi limit-a swin'wanyana. Loko hi langutile loko wo lava ku tirhisa AI ka vutomi bya hina hinkwabyo bya masiku hinkwawo ku ta va na swo tala leswi nga yi cincaka vutomi kumbe swi impact-a vutomi bya hina hi ndlela yo biha. Hikuva hina loko hi langutile ta ku AI hi endle hi munhu, swin'wanyana hi fanele hi hi hi swi hunguta hi swi tiva leswaku leswiwani swa hi fanele ku va swi endla hi munhu. Swin'wanyana ku fana na mitirho yin'wanyana ka ha ri na mitirho leyi kha yi lavaka hi vanhu. Loko ho lava ku tirhisa ngopfu thekinoloji yaleyo AI hi nga langutisisi leswaku yi nga hetisela vanhu mitirho, van'wanyana va nge tirhi hi mhaka ku ta va ku kha ku gheneleriwa, Se ho fanele ku hina hi ri vanhu, hi va na swipimanyeto loko hi karhi hi yi tirhisa.

Ku ya hi mina AI artificial intelligence, yi kahle eka vanhu. Yi pfuna vanhu hi vutivi, hi ku tiva swin'wanyana leswi swi nga va tumbelela.

Mimpfuno ya ku tirhisa ti-chatbot na vapfuni hi xiviri, yi va yi kha yi pfuna vanhu hi ku va va vona leswi swi endliwaka. Loko xilo ni kha ni xi endla munhu a kha ni vona hi mahlo, na xilo lexi xi nga ka khompyuta swi va swi hambane ngopfu. Se munhu loko a tile hi xiviri a kha a vulavula na swona swi endla leswaku vanhu va va na ku twisisa hi ku hetiseka.

Nxavo wa data vhele ku va ku ri xirhalanganyi na pfumela, hi mhaka ya ku vanhu vo tala mi kuma leswaku a va fikeleli ku xava data hikuva yi karhi yi durha swinene.

Nxavo wa data wa Vodacom na wa Cell C wu hambana hileswaku, ku ya hi ntiyiso Vodacom yi khoma ngopfu ende Cell C a yi khomi ngopfu loko hina langute swa laha tikweni. Kambe mina leyi ni nga yi xavaka data i data ya Cell C hikuva yi le ka nxavo wa le hansi, ti-price ta kona ti va ti ri hansi ntsengo wa kona.

Swona swi va swa ha vava, hi ku mara ka tin'wanyani ti-network ku na leswiya va swi vitaniwaku recurring. Recurring va swi kota ku ku nyika kumbe twenty-four hours leswaku u yi tirhisa na data leyi u nga ha expire-a hi twenty-four hours yeleyo. Mara swona swa vava, hikuva u xave data yo tala u kuma leswaku a wa ha koti no yi tirhisa.

Mina data ya mina ni xava kan'we en'hwetini naswona ku va ku ri data ya Cell C, a ni engeteleli. Ti-data leti ni ti xavaka ku va ku ri ta ntsengo wa two hundred, va ni nyika thirty gig so ti hela na n'hweti.

Data ya ti-cellphone hi yona leyi kotaka leswaku u kota ku browser-a hi xilungu, u kota ku nghena ka inthanete. Ende loko u khome data yeleyo ya swi kota leswaku u kota ku nghena ka ti-WhatsApp-u, ti-Facebook-u, ti-Twitter, ti-Messager, ti-Instagram leswaku u kota ku Google-a na xin'wana na xin'wanyana ku ya hi tiinthanete ka tona hi ku hambana ka tona.

Loko ni ri na data relero ku ri heta n'hweti a ndzi ta ri kotisa hi ku va ni nghena ka swin'wanyani ka swin'wana ni nga ngheni. A ni ta lava ku lavisisa leswi ni vonaka ingaku i swa nkoka, leswi swo ka swi nga pfuneki kumbexana loko ku ri ke ni ni munhu wa WhatsApp, ni endla WhatsApp, ni endla ti-Google. Loko ku ri ke ni swi lava ku ni nga ngheni ka TikTok, ni nga ngheni ku ri yi ta kota ku hlayiseka.

Hi mhaka ya ku loko ni langutisile ti-Wi-Fi ku na letiya ti vitaniwaka unlimited hi xilungu swi vula leswaku data ya kona a yi heli. Kambe ma swi tiva loko hi xava data hi xava data leyi helaka, yi va yi pimiwile. Kambe loko u xava Wi-Fi u yi nghenisa kumbe package leya va nge i unlimited, swi endla leswaku u tshama u ri ka inthanete. U nghena u nga ti pimapimi leswaku u lava ku endla yini, a wu lavi ku endla yini.

Data ya mina ni yi tirhisa ni kha ni swi tiva leswaku leyi yi pime swilo swa so ka n'hweti yo karhi. Data ya mina ni yi tirhisa hi WhatsApp-u, WhatsApp ni yi tirhisa everyday, Facebook na yona ni yi tirhisa everyday. Xin'wana lexi ni xi tirhisaka everyday i Google, ti-TikTok na tona na nghena. Kambe na mpimo ku ni nghena nkarhi wo fika kwihi ku na swi tiva leswaku loko no nghena kumbe or ma twenty-five minutes ni ta va yi ni dye data yo karhi. Ni nga kota ku va ni kha ni hlayelela ni swi tiva ku yi ta ni hetisa n'hweti ku fika rini.

Data yi fanele ku va yi kota ku xaveka eka wun'wana na wun'wana, hikuva wun'wana na wun'wana u va a kha a tirhisa data ku va a kota ku vulavula na vanhu lava nga kule. Ku sukela ka vanhu lava nga emintirhweni, ku sukela ka vanhu lava nga swikolweni, na vona na ku va ku kha ku tirha data ku va like va endla ti-assignment, va endla ti-task emitirhweni. Se data yi important kumbe yi na nkoka, hi mhaka ya ku swilo hinkwaswo ku hi kota ku va hi ri updated, hi fanele ku tirhisa data.

Tindlela tin'wanyana to hunguta ku tirhisa data yo tala i ku va foni hi unsubscribe-a kumbe ku khansela, kumbe ku herisa leswi vitaniwaka ti-ads loko hi kha hi nghenelela leswo fana na vo , loko hi kha hi nghenelela ka ti-webside tin'wana. Na swilo swin'wana leswi swo ka swi nga ri neccessary kumbexani mi kuma ku hi nghene ka Facebook-u, loko hi nghene ka Facebook-u endla leswi u endlaka swona. A swi fit-i ku u vona swilo leswi kun'wana ku wa swi tiva ku a swi fambelani na wena, wo lava ku ta tsakisa hi ku vona mara a wu gain-i nchumu.

Ku durha ka data, mi kuma leswaku kumbe xichudeni xi nyikiwe ntirho lowu wo tala. Task-i yin'wanyana yo tala ngopfu, mara mi kuma leswaku a nga swi koti nga fikeleli ku xava data leyi nga kotaka leswaku a yi tirhisa ku kota za heta ntirho wa yena. Se sweswo swi nga endla leswaku ntirho wa yena wa le xikolweni wu salela endzhaku.

Leswi va endlela leswaku un'wana na un'wana loyi a tirhisaka kumbexana xitatapheke xa vona, a kota ku xava data ku ya hi leyi yena a kotaka yona kumbe ku ya hi leyi xikhwama xa yena xi kotaka yona. Ku na ti-data leti ti nga henhla hi ntsengo na leti nga hansi, se swi ta ya hi xikhwama xa wena ku i kota ku xava tihi eka teto.

Swiboho swa vanhu tanihiloko ni vurimi ka yin'wani ya ti-recording ku swi vanga ngopfu ku ya hi ntsengo lowu va nga na wona. So ntsengo hi wona wu kotaka ku va wu tekela vanhu swiboho ku va xava data yihi.

Ntsengo wa data wu nga khumba vuswikoti bya vanhu byo tirhisa inthanete, ku ya hi ku va va kota ku ti-limit-a kumbe va kota ku ti pima hi minkarhi leyi hinkwayo. Hi ku ya hi data leyi u nga na yona u kota ku endla leswi u nga ta endla swona ka inthanete kambe, loko yi ri yitsongo u kha u lava ku endla ntirho wo tala, swi ta hela swi-data-na u nge se za u endla leswi u lavaka ku swi endla.

Xilo lexi nga ni kucetelaka eka vaphakeri lavambirhi, mina ni nga kucetela hi ku languta leswaku loko ku ri ke ni va endle swipimelo kumbexani leswi hi swi vitanaka ku ti-discount hi xilungu, hi yihi leyi ni vonaka leswaku yi vevuka ku tlula leyin'wana, ku chipisiwe yihi, ivi ni ya ni ya languta na price kumbe ntsengo wa data yeleyo hi mali ya yona ya ya ntwisiseko.

Malume data ndzi nga va hlamusela ku yi tirha hi ndlela leyi loko foni va ku yi na data data ya pfariwa yi tlhe yi pfuriwa kambe loko yi pfula hi loko u lava ku yi tirhisa ende yi tirha ka swilo swo tala ku fana na ka ti-Chrome ku fana na ka ti-WhatsApp ku fana na ka ti-Facebook ti-TikTok loko hi vulavula hi ti-Instagram i xilo lexi tirhisaku data na ti-X lexi vita khale ka lexi a xi vitaniwa hi Twitter se ni nga va kombisa ku pfala ni la ku pfula na ku yi tirhisa loko va lava ku endla swo gugula na loko va lava ku endla swo swo chatachata.

Data masiku lama ri durhisa hikuva loko hi languta leswi va nge i second revolution na loko hi languta ti ti-headz leti tifoni ti khomisaka swona ku na leswi hi swi vitanaka ti-five G five G i swilo leswi swi nga fast ku va swi swi transformer swilo leswi hi swi vitanaka communication kumbe network yi va yi kha yi khoma hi xiyimo xa le henhla se the more u kuma no loko ni nghena ni tsalela munhu kumbe ni n'wi xeweta ni ku minjani swi famba same time a swa ha hlwelahlweli se sweswo swi endla ku ta ku fambela rero ra xa le henhla ri endlaka na data yi durha.

Ku vulavula ntiyiso nxavo wa data wu va wu kha wu durha masiku lawa kambe ku na ti-promo leti vanhu ti endlaku ku lava ku data yitsongo va pfumalaka mali va ti kuma va kha va xava data leyi ya mali leyitsongo na lava nga na mali yo karhi va xava data ya mali yo karhi mara swona ni vona nga ku swi hala na hala wo u na mali yo tala u na mali yintsongo swa kotaka ta ku un'wana na un'wana a fikelela ku xava data.

Loko swi ta ka ku tirhisa riqingho leri nyongeni na data swi va swi tele ngopfu leswi endliwaka hi data u nga kota ku nghena ka WhatsApp u chata na maxaka na vanghana na van'wana na van'wana na le ka ti-group-u nga kota still ku nghena ka ka Facebook u chata u languta mahungu na tibolo na swin'wana na swin'wanyana u nga kota ku tirhisa data ku gugula ku tirhisa for swa xikolo swa le emintirhweni swi tele ngopfu leswi tirhisiwaka for data na ri foyini.

Swilo leswi vanhu va nga kotaka ku swi fikelela hi ku tirhisa data i ku nghena va hlaya mahungu etifonini ta vona va kha va tirhisa data i ku nghena va vulavula na varhandziwa va vona na vanghana va vona na maxaka ya vona hikuva va kha va tirhisa data.

Loko swi ta ka data na Wi-Fi swilo leswiwani hinkwaswo swi tirha ntirho wun'we swo hambana hi tona ti-data teto leti hi ti tirhisaka swi tlhe hambana hi ku lexin'wana i Wi-Fi na tona ti-Wi-Fi teto va tirhisa ti-Wi-Fi kambe ho tirhisa swilo leswi na swo swi tirhisaka data kambe ku hambana ya swona ko va mhaka ya matirhiselo ku lexin'wana i data lexin'wana i Wi-Fi mara ntirho wa swona wu tirha ntirho wun'we ko va kota ku most mi kuma leswi swi hela helaku i swilo swo fana na ti-data kambe ti-Wi-Fi ma kuma ku ri na ti-Wi-Fi leti va ti vitanaka unlimited hi xilungu a ti heli letiya u nga kuma no loko va ni pimele n'hweti hinkwayo u nghena n'hweti hinkwayo nkarhi wun'wani na wun'wani.

Ku pfaleriwa ka data hi vula loko kumbexana munhu a hete ku yi tirhisa kumbe a swi vona ta ku sweswi a nga ha lavi ku tirhisa data u yi pfala hi foyini data leswi ni swi tivisaka swona ta ku sweswiwani foni ya mina a ni lavi ku yi tirhisa data se u va u pfarini swo tala swi va swi nga ngheneteli swa timeseji ku fana na ka ti-social media ta wena kambe loko i pfula swi ku nyika mpfumelelo ya ku leswaku timeseji ta wena ti kota ku nghena na swin'wana na swin'wana.

Kwalano a ku na ku hambana ku ya hi ti-data teto hi madurhelo ma tona kambe mi swi tiva ta ku munhu loyi a tirhisaka three G i netiweke leyi nga slow slow slow loko ho hinkwenu no va ni xave two gig mi kuma ku me a ni tirhisa three g network ya ku va slow loko mi hi pimanisa na ya four G kambe loko no va ni kha ni tirhisa five G lowun'wani a kha a tirhisa four G or three G network ya mina yi ta va slow hala ka three G na four G kambe ka five G yi ta va yi ta va yi ri fast yi ta famba fast kambe loko khompera matirhiselo ma kona ma hambana hileswaku munhu wa five G u tirhisa data yo tala hikuva wo tlula vanhu va three G na four G.

Sweswo i ntiyiso ku va munhu a kha a ba riqingho a tirhisa leswi vitaniwaka vhidiyo u tirhisa data yo tala kambe loko u bela munhu riqingho u kha u tirhisa leswi vitaniwaka voice u va u kha u tirhisa data yintsanana hi mhaka ya ku video yi komba hinkwaswo ku huma voice ku tlhela ku huma na xinepe xa munhu na background leyi a nga ka yona.

Swilo leswi swi fihliweke ngopfungopfu eka munhu a xava data i mhaka leyo data ku va ku ri unlimited cause mi kuma van'wani va mi nyika leswaku va mi nyika data yo talo kambe mi fanele mi yi tirhisa hi masiku kumbe masiku ma tsevu kumbe nkombo se sweswo swi kuma u ta ku vanhu lavaya va swi tiva ta ku data liya loko yi hela kumbexani no kombisa munhu a xava fifty gig a yi xava for masiku ma seven se loko a yi tirhisa mi kuma ku hi seven days kumbe masiku lama ma seven u va a tirhise twenty gig so tigigi leyi yin'wanyana loko yi expire-a yi vuyela ka vona.

Hi mavonelo ma mina ni vona swi nga ri kahle hikuva ndzi nga xava data ro tala namuntlha kambe swi kuma ku leswaku ti-data a siku leriya ra mara ri fikile so swi vula ku vona va ta teka ra mina mina ni ta va nilo xavela mahala loko u xave fifty gig ivi ni tirhisa twenty gig swi vula ku twenty gig leya yi tlhelela ka vona se ndzi vona ingaku leswiwani a hi vutlhari bya kahle for hina van'wanyana.